Kgetlho la ntlha ke palame sefofane ke ne ke na le maikutlo a kopakopaneng. Mo letlhakoreng le lengwe ke ne ke tshogile, ke tshogile gore ke palame sefofane. Sefofane sa kgona go wa, ga ntse o shebile thelebišhene o bona difofane di wa mo moyeng and whatnot. La bobedi e ne le boitumelo le kgalelo gore ke bona lefatshe go tswa ko godimo. Ne le selo sa ntlha se ke se bona seo so kile ka itumela thata. Ka utlwa botlhoko gape gore ke sia ba bangwe ba lelapa la me mo nageng e, ke ya ko nageng ya nngwe. Jaanong naga e ke ne e etela ne e le naga ya Botswana.

Go pagama sefofane ke nagana ke toro ya ba le bantsi, le nna ke toro ya me. Ke rata go pagama sefofane sa mofuta wa point seven forty-seven, ke sefofane se se tumileng mo lefatseng ka ntlha bogolo ba sone. Ke ka ntlha gore e kgona go tsaya batho ba le bantsi. Jaanong go bona lefatshe go tswa kwa godimo le go utlwa maitemogelo a go fofa ga se selo se nna ke se tshabang. Ga ke tshabe go fofa, ke a rata go fofa sefofane se sengwe se ke se tshabang, now se ke se naganang ke helicopter-a , ga ke itse , ga ke utlwane le yone thata yalo.

Pele ga leeto la gago netefatsa gore pasa ya gago e na le nako e e lekaneng ya go fela mme o nne le VISA ya Nigeria fa e tlhokega. Book-a tekete ya sefofane go ya Nigeria o ka e book-a mo inthaneteng. Jaanong kwa boemafofaneng ba naga ya gago, o tlhoka go goroga go sa le gale. O ka nna diura di le pedi, o bo o tsamaya o ya kwa desk-eng ya check-in ya sefofane sa gago go baya mokwalo ya gago, go bona boarding pass ya gago. Mo sefofaneng pagama, dula fatshe, o latela ditaelo tsa tshireletso. Fa o sena go goroga kwa boemafofaneng jwa Nigeria, fologa mo sefofaneng mme o latele ditshupo go ya kwa immigration.

Se ke se ratang ka dibese mo toropong ya me go bonolo gore di kry-ege, bontsi di tsamaya ka nako. Ntlha fela se ke sa se rateng ke boela mo se ke se ratang, di boleng bo ko tlase ga o e lebantsha le go nna le koloi ya gago. Ntlha fela now se ke sa se rateng, di na le go tsaya lobaka go ya ko di tlhokang go ya teng. Gape di na le mafelo a di sa tsamayang ko go ne. Jaanong bo sa ntse o tsamaya ka maoto gore o ye ko mafelong ao, ke dintlha tse ke sa di rateng tseo.

Bothata ba ntlha ba kile ka kopana le bone ba go dirisa karata eno, ile ka nna le bothata ba go kry-a lefelo. Mafelo ga a mantsi ao ka rekang kgotsa wa tlatsa karata eo. Jaanong bothata ba bobedi ke kitso ya go dirisa karata eo. Dikarata tse ga di tle le kana ka tsela e go bontshang gore o e dirisa jang. O tla tshwanela o ithute mo tseleng gore ke rata eo oe dirisa yana, o check-a gore madi a ma kae, tshwanetse o a tsenye, dilo tsa go tshwana le tseo. Ke mmereko o mongwe fela ka bo o ne.

Mokgweetsi yo o siameng wa bese o tshwanetse go nna le di nonofo di le mmalwa. Di akaretsa go kgweetsa ka thokgamo le go obamela melao ya tsela, le go nna le botho le go kgona go buisana le bapagami ka tlotlo. Le go nna le boikarabelo, especially jaanong bakgweetsi ba dibese ba ka thusa go dira gore maitemogelo a go ya tirong a nne a a siameng ka ditsela tse di tshwanang le go nna le nako, go goroga le go tsamaya ka nako, go thusa bapagami go fitlha kwa ditirong tsa bone ka nako. Ebile mokgweetsi ga a dumedisa bapagami, a bua le bone ka tlotlo e bontsha botho.